Mme, hlahloba sebaka se seng sa polasi hore naa se lokile hore re ka se hirisa naa. Hobane ha o ka se hirisa re tla kgona hore tjhelete e eketsehe, mme re be le tjhelete e ngata.

Phetoho ya maemo a lehodimo, e ka baka dikotsi tsa dikokwanahloko le diphetoho tse sa feleng ho hlaha mehahong ya dihwai. Mafura a fokotseha, ha ho na motjheso o nepahetseng, mme hona ho etsa dimela di seke tsa hola hantle. Ho kaba le mafika a mabe, ho amanang le ho senya dihwai kapa tsona dimela.

Ke tlo qala pele ke reka disebediswa tse tlo nthusa ho lokisa mobu kapa hona ho hlokomela mobu e leng mafika a ho roka, tlhahiso le tsona disebediswa tse tlo nthusa hore ke tlo lokisa mobu pele ke jala re di tsebang jwalo ka di kgarafu. Ha se kgwebo e se e hodile, ke tlo reka tsona dikoloi re di tsebang ka lebitso la Senyesemane e bitswang tsona di-tractor. Ke be se ke hona ke hira le batho, ke reka le disebediswa tse tlo nthusa ho nosetsa dimela tseo tsa ka.

Malome o tshwanetse hore a qale ho jala jareteng ya hae. Ekaba ona ka mora ntlo a iketsetse yona tshimonyana e nyenyane, kapa malome a ka kgona hoya kantorong tsa Department of Agriculture ho lo kenya kopo ya ho batla sona sebaka moo mmuso ka mo fang sebaka sa hore a ka iketsetsa yona temo mme a rekisa.

Mofuta wa ho nehela wa maiketsetso, ke mokgwa o amanang le ho kopanya meralo ya diphoofolo ntle le thobalano ya tlhaho. Ho etsa sena ngaka ya diphoofolo e nka peo e tswang mofuteng o motle, o mobung ebe o e fa mosadi ya ikatisang. Mokgwa ona o thusa ho eketsa boleng le mefuta-futa ya diphoofolo hobane o ka kgetha mofuta o nang le ditlhoko tse ikgethang. O boetse e thusa ho thibela diphethoho tse ngata le ho sireletsa kgahlanong le mefuta e meng e kotsi.

Temo ena e bohlokwa bakeng sa ho fokotsa ho qhoma ha moya oo ro hemang le ho boloka tikoloho.

Tlhapi ya tjhuna, e thekong e hodimo, ka lebaka la tlhokeho e phahameng. Batho ba e rata haholo nako le nako. Lebaka le leng e ka ba ka lebaka la hore di phethoho tsa maemo a lewatle, le leng le mabaka, e ka ba ka baka la dikgwebo tse phahameng. Le ha e le ka makotikoting, e ntse e na le kgahleho ka lebaka la hore e monate ebile e ya matlafatsa, ha e tshwane le dijo tse ding. Ka kakaretso, tjhuna e thekong e phahameng empa e ntse rekwa haholo ka baka la hore e na le bokgabane e bohlokwa ebile e bohlokwa haholo.

Ee, ho lokile hore bareki ba tlo kgona ho ba le kgetho, ba tsebe ho ikgethela hore bona ba batla mefuta e feng ya ditholwana. Le ha ho ho diya moruo wa naha wa ka Afrika Borwa, empaneng o phahamisa moruo wa naha wa naheng tse mose mawatle.

Hore kgwebo ena e dule le tshebetsong ke hore, bo rapolasi ba jale dimela nako e ngata le e nyane hoya ka mehla eo re nang le yona ka hara Afrika Borwa, e kaba mariha hlabula dijalo tseo.

Inshorense ya temo, e thusa balimi ho boloka thepa le mehla ha ba tobana le dikotsi jwalo ka pula e ngata kapa dikgohola. Ha ba ingodisa bakeng sa inshorense ya temo, ba fumana tshehetso ya tjhelete e ka thusang ho kgutlisa polasi le ho boloka moruo ha ba lahlehelwa ke tlhahiso.

Ke tla di fa tlhokomelo e nepahetseng le ho sebedisa mehlodi e meng ho di boloka. Ke ikopanye le balemi ba bang ho ararolelana mehopolo le ditharollo hore na ke nka etsa eng hore ditsuonyana tsa ka di hole hantle. Ke sebedise le di-light bakeng sa ho di hodisa.

Ee, ke tla ba hira, hore ba tlo kgona hore ba fumane penshene. Seo se tla ba thusa, mme polasi e tlaba le basebetsi ba tshepahalang.

E, ke tla ba thusa, ke ba hire, ke ba rute le ka bohlokwa ba ho boloka tjhelete. E seng feela ho emela yona penshene ha se dilemo tsa hao di le hodimo, kapo e se le yona nakong ya ho phomola. O ka kgona ho boloka tjhelete nakong eo o ntso sebetsa ka yona mme ke ba rute ka bohlokwa ba taba eo.

Sena se etsa hore batho ba fellwe ke mosebetsi hobane dintho di se di tjhentjhile nakong ya hona jwale, ha se tshwana le nakong e fetileng ha ne e le batho ba kotulang. Re se re na le metjhini kapa tsona dintho tse kgonang ho etsa mesebetsi e etswang ke batho, ka hoo balemi se ba sebedisa yona metjhini mme ha ba sa hira batho ba seng ba kotula.

Ha ke so ka ke utlwa balemi ba nang le naha tse nyenyane ba bua ka hore balemi ba nang le naha tse kgolo ba ba tshosetsa.

Ke netefatsa hore ke fa dijalo tsa ka metsi a mangata, le ha a se mangata haholo empaneng ona metsi a lekaneng ho di etsa hore di be bonolo. Ke netefatsa hore le lefatshe la ka le lokile. Ke fa dijalo tsa ka manyolo hore le tsona di hole hantle.

Tjhe, hase leano le nepahetseng hobane boemo ba lehodimo ba Northern Cape ha ba ya lokela hore motho a ka jala moba. Empaneng bo boloketse hore a ka jala poone.

Ee, di ka hlahisa dijalo tse mamellang komello ka palo e ngata. Taba ena e etsahala hobane dihwai di na le matla a ho mamela maemo a lehodimo a fokolang. Ka hona, di ka hola le ho hlahisa mefuta e metle e kang mabele ona ditapole. Hape, di hlahisa dijalo tse ngata mme theko ya di ka thusa le bareki hobane theko ya tsona e ya tlase mme bareki ba ka fumana dijo ka theko e tlase haholo.

Nna bophelo bo nka bo kgethang ke ba hore ke iketsetse dijalo jareteng hobane ke kgona ho bona hore dijalo tsa ka di hola jwang, di sitisoa ke eng ho hola. Mme ho bobebe hobane ha ke no sebedisa tjhelete e ngata ho ya hona dishopong ho lo reka dijalo ke ntse ke kgona hore ke iketsetse dijalo jareteng ya ka.

Nka qala pele ka se eletsa hore se qale se le seng hore se tlo kgone ho bona hore se fokola kae, se kgona kae. Ha nako e ntse e kapa yona kgwebo e hola e be le hona a se hirang batho se fang batho nako ya hore le bona ba tsebe hore ho jalwa jwang le bona ba ithute tse ngata ka projeke eo.

Ekaba kgoho tsa nama tseo re ka kgonang re di rekisetse batho ba di hlabe mme ba je nama. Ekaba tsona kgoho tsa mahe tseo eleng hona di ntshang mahe hore batho ba kgone hore ba tlo reka mahe.

Mehlala e meng e kaba dihebe, tamati, lethisi le radishi.

Mehlala e meng ya ho lema, ke ho lema ka letsoho, ho lema ka ho sebedisa metsi, ho lema ka ho qhoma, ho lema ka mebala, le ho lema ka mekgahlelo.